Va fanele va make sure ku ri va fane va tiyisisa leswaku ri loko munhu a kha a tlanga na lava va tlangaka or va tirhisaka switirhisiwa swa vanhu va nga holovisani.

I ku xavisa swilo masimba swiwintsi leswi nga ta ni khipa ni va ni ri ni khe ni ndla something.

Eya ndzi nga u nga tiyisisa hileswaku ku ku ku ku xavisa naswona swi ndla ku ri munhu a va a kha a ri bizi hi swin'wanyani.

U post-a i ku i ku i ku i ku i ku kurisa bindzu ra mina hi ku post-a ka ti-WhatsApp swi endla ku bindzu ra mina swi endla ku bindzu ri kula.

Instagram nakona zi vona ku ri mihleketo ya kahle so swifaniso a ta a ta xi ta vana heta ti ndlela business ra yena a karhi a a kha a va navetisa ka Instagram.

Ti-influencer vuxokoxoko bya tona ti-busines ta ti-influencer ti ta kota ku ti post-ela or va tirhisa ti-influencer ti influencer va na va va valandzeri vo tala.

Vuyelo byo karhi i ku va vanhu va tihodela ti-owner ta tihodela va vuyeriwa swinene nakona bindzu ra vona ri famba kahle.

A ni voni swi ri na swihoxo hikuva loko hi hlanganini hi tirha swin'we a swi na ku loyi u huma kwini loyi e i huma kwini mindhavuko un'wana na un'wani i va a ri ka ndhavuko wa yena.

Swi endla swi endla leswaku vantshwa va navela vatlangi va bolo nakona na vona va navela ku va siku rin'wana va nga kuma ku ri vona va tlangaka.

Ku antswisa swikili swa mina i ku joyinisa vanhu lava ni tlangaka na vona na ku ya kuma vutivi eka vanhu lava ku nga khale va karhi va tlanga or va ri ka va ri na vutivi eka eSport.

Hayi ni nge tshuki wu ve ntlangu lowukulu mara vanhu vo tala va wu tsakela swinene ntlangu lowu.

A ndzi ta va ahlula hi ndlela leyi kongomeke naswona a ni ta ti basisa eka swihehlo swo va ni nga khomi kahle or ku va ndzi nga ri na mavulavulelo ma kahle eka vanhu lava ni tirhisanaku na vona or ni tlangaka na vona.

Mina ni vona ku ri pulatifomo ya YouTube hi yona munhu a ti endlelaka or yi hakelaku ku tlula letin'wanyana.

Nelisa u fanele ku kuma ti-influencer ti kota ku n'wu ti n'wu haxela business ra yena or ku n'wi xavisela business ra yena ku ri business ra yena ri ta kota ku va ri tiveka kule naswona a va ta kota ku va na ti-customer to tala or vaxavi va ta kota kota ku va na vuxavisi bya le henhla or vubindzurisi bya le henhla.

Suzan u fanele ku navetisa magwinya ya yena eka mabindzu lamakulu like Facebook, YouTube na TikTok swi endla leswaku ri bindzu ra yena ri kula naswona tipulatifomo leti ta kurisa mabindzu swinene vanhu vo tala ve le ku bindzuriseni ka ka sweswo swa kahle hi mhaka tipulatifomo leti.

lexi Jakopo a faneleke a xi endla i ku ya eka YouTube va suka va endla akhawunti ya vona ya YouTube va hamba va dyondzisa kona vana vo tala a va ta swi a va ta dyondza ikhonomi kona YouTube hi yona leyi yi dyondzisaka ngopfu na ku vanhu va yi hlalela ngopfu vana va xikolo va yi hlalela ngopfu ku va ku va va mathicara va ka va va va dyondzisa kona.

Nhlamulo u fanele ku navetisa bindzu ra yena eka TikTok na le ka YouTube leswaku ri loko a karhi a dyondzisa vanhu vo tala va ta kota ku swi vona na ku ri va kota ku swi landzelerisa.

Mina swi ni vona ku ri YouTube na TikTok na Facebook kambe eka TikTok ni na ku sola nyana hikuva vanhu va post-a ti-video leti to ka ti nga fanelanga ku ri ti nga yisiwa ka vanhu xikombiso vanhu va post-a ti-video na tindhawu leti ku nga na ti-accident ivi va heta va swi post-a ka TikTok ende a swi tshamisekanga ku ri hi nga vona timhangu leti ku nga na ti-accident hikuva Twitter masiku lama yi tirhisiwa hi vana vakhegula vanhu lavakulu family so a swi tshamisekanga swi endla ku ri vanhu va timovha va chuha swinene.

Ithanete eka mitlangu leyi tlangiwaka online a yi na vuhlayiseki byo a yi na vuhlayiseki hi mhaka ya ku ri information ya mina yi ta tiviwa na hi munhu un'wanyana.

Hayi, a ndzi nga pfumeli sweswo.

Magoza lama ni nga ndzi nga ma tekaka i ku tshama ndzi karhi ndzi cheka foni ya yena.

Swi nga ha onhela n'wana leswaku a nga concentrate ka tidyondzo ta yena.

Mintolovelo loyi, leyi a ya ha ri kona naswona a yi hi pfuna swinene hikuva a yi hi dyondzisa.

Ku za endlelo leri ri nga ha ri kona i timhaka ta thekinoloji yi hi dlayele vana.

Va ha tlanga khadi.

Ya ndzi nga ri seketela hikuva mitlangu leyi ya pfuna swinene eka vana naswona ya va dyondzisa vumundzuku.

Ndzi nga navetisa leswaku hi na ntlangu wa tournament lowu hi faneleke ku wu tlanga nakona ku nghenela i mali muni.

Mina ndzi vona ku ri timhaka ta ku va vanhu eka thelevhixini na ku va vanhu va tshama va karhi va languta TV, na tifoyini leti vanhu lava ti khomaka hi swona swi endlaka leswaku khale, mitlangu ya khale or ya le handle va nga ha vi na mhaka na yona.

Caster Semenya u fike hi ndlela leyi a hamba a tsutsuma na le swikolweni, so leswi swi n'wi endla leswaku a ze a ya yimela tiko ra hina ra Afrika-Dzonga.

Ndzi nga va ndzi nga va byela leswaku hi nga tlanga ludo ndzi vona ku ri xihungasi xa kahle.

I Ludo, Ludo.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ntlangu lowu ndzi wu tlangaka wa tsakisa swinene nakona loko vo tlanga va nge he swi lavi ku wu tshika.

A ndzi ta tumbuluxa jupa nakona ya tsakisa swinene vanhu va nga tiphina hi yona.

Leswaku rihanyo ra vanhu ri tshama ri tsakile.

Mina ndzi tsakela ya ntlawa hikuva swi endla ku miehleketo ya hina yi tshama yi tsakile.

Ndzi nga wu navetisa hikuva ndzi karhi ndzi tlanga na muakatiko wa munhu un'wana wa un'wana na un'wana leswaku loko ndzi tlanga va ta va ta vulavula hi wona ntlangu lowu.

Swiendla leswaku weekend ya mina yi tshama yi va yi ri xap.

Mintlhotlho leyi va hlanganaka na yona i ku va nga ha tekeli mintirho ya le makaya or ku endla mitirho ya le makaya.

Ndzi nga ndzi nga swi siva hi bolo ya milenge.

Vanhu va endlela leswaku va nga borheki, naswona swimilana swi na rihanyo ra kahle eka vanhu.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku a endla ntanga naswona swi ta endla leswaku a tshama a tsakile na ku tshama a karhi a hungasa hi ku cheka entangeni.

Swi na nkoka leswaku ndzi vona swirhapa swa mina, nakona ndzi ta va na ndzi ta va na rihanyo ra kahle loko ndzi karhi ndzi vona swimilana swa mina swi kha swi kula.

Swi endla leswaku vakokwana va tshama va tsakile, naswona swi endla leswaku va swi vona ku ri ha va tlhogomela, nakona ha va pfuna loko ku endliwa mitirho ya le kaya.

U fanele ku dyondzisiwa hi swimilana leswi byariweke.

Eya a ndzi ta wu tsakela hikuva swi ta endla ku rihanya ra mina ri tshama ri hlayisekile.

Eya ndzi vona swi tshamisekile, ndzi swi vona swi nga ri na swi nga ri na problem swi nga ri na nkingha.

Mina ndzi mina ndzi tsakela matamatisi hikuva matamatisi ya xaviwa swinene.

Ndzi vona swi nga ri swi ri kahle leswaku na vona va ta kota ku va rihanyo ra vona ri tshamisekile.

Swiluva swi le makaya, naswona hi mhaka ku ri vanhu va swi rhandza ngopfu swiluva swa le makaya, ende vanhu va swi lavela na ku hlayisa mimiti ya vona or ku khavisa emimitini ya vona.

Ndzi vona leswaku vanhu lava va nga na swirhapa va fanele ku dyondzisa vantshwa leswaku ku rima swi na nkoka swinene, nakona swi ta va endla leswaku loko se swimilana swi humile va kota ku xavisa va va na mali.

I ku va na purasi ra matamatisi.

Ndzi ta endla purasi ra matamatisi.

Loko ndzo kota ku engetela ku va na purasi ra matamatisi ndzi nga tsaka swinene, nakona a swi ta endla leswaku a swi ta endla leswaku rihanyo ra mina ri tshama ri tsakile.

Va va na tihomu hikuva laha ni humaka kona a ku na swakudya swa tihomu ku hava mpfula a yini.

Ndza tsaka swinene, ndza nakona ndzi tlhela ndzi khongela.